Kubalulekile ukuba iimveliso zithengiselwe amanye amazwe. Amazwe amaninzi aneemveliso ezithile kuphela, ngoko ukuthumela ngaphandle kuvumela abavelisi belizwe lam okanye naliphi na ilizwe ukuba bafumane abathengi abangaphezu kwamakhaya. Okwesibini, yingeniso yoqoqosho. Ukuhambisa imveliso kumanye amazwe kuzisa iingeniso zoqoqosho kwilizwe, kunceda uqoqosho lukhule kwaye kuncede ekudaleni imisebenzi. Okokugqibela, amanye amazwe aneemfuno ezingaphezulu kwezinye iimveliso ezingaxhaphakanga kweli lam ilizwe, nto leyo enceda abavelisi ukuba bafumane ixabiso eliphezulu.

Ukufuya iigusha kuneenzuzo ezininzi. Okokuqala, ndingathi iigusha zinika uboya, boya obo ubuthi busetyenziswe kumashishini okwenza iimpahla ezifudumeleyo, njengeedyasi, imiqamelo, kunye neengubo. Okwesibini, inyama yegusha iyathandwa ngabantu abanintsi kwaye inokuthengiswa nakwiimarike ngenxa yokuba iza kuvelisa ingeniso. Okwesithathu, ezinye iindidi zeegusha zinokufuywa ngenxa yobisi lwazo. Olu bisi lwazo luye lusetyenziswe kwiitshizi ezikhethekileyo. Okokugqibela, ndingathi iigusha ziyazala ngokukhawuleza. Igusha izala kube kanye okanye kabini ngonyaka, nto leyo eyenza into yokubana inani lezi gusha lande ngokukhawuleza.

Iinkomo zinegalelo kumasiko nezithethe zakwaNtu ezifana nemitshato, iimbuyiso, okanye izibongozo. Ngoko ke ziye zithengiswe ziphila. Okwesibin,i ndingathi iinkomo zinikezela ubisi olunothileyo kunye nenyama. Nobisi luye lusetyenziswe ekwenzeni iimveliso ezifana nesonka samasi, iiyogathi, okanye amasi, njalo njalo. Umgquba wenkomo ke uye usetyenziswe njengesichumisi owandisa isivuno emasimini. Okokugqibela, ke ndingathi amafama amancinci axhamla kakhulu kufuyo, nto leyo eyandisa ukuzimela kwezoqoqosho kwiindawo ezisemaphandleni.

Iheyikhi luhlobo lwentlanzi olufumaneka kakhulu elwandle. Ihlala enzonzobileni yolwandle kwaye ithanda ukuhlala kwiindawo ezipholileyo. Iheyikhi ke, okwesibini, ndingathi inomzimba ocolekileyo, inde kancinci, inombala ongwevu okanye omnyama phezulu, ibe ingwevu okanye imhlophe phantsi. Idla ezinye iintlanzi elwandle kunye nezinye izidalwa zaselwandle. Ibalulekile kakhulu kwezoqoqosho ngoba apho iye yabanjiswa khona iye ithengiswe njenge-stock fish okanye ithengwe, ingenziwa ii-fillets. Ikukutya okumnandi nokuthandwayo ngabantu yaye inyama yayo ithambile kwaye ayinamanzi manintsi.

Okokuqala, ndingathi abafundi bafumana ithuba lokusebenzisa oko bakufundeleyo kumaphulo okwenene njengeeprojekthi zokulima, iifama zovavanyo, kunye neendibano apho sinocaphula ngelasemzini esinokuthi zii-workshops. Ezi zibanceda babone amathuba okwenyani. Okwesibini, ndingathi iidyunivesithi zinoqhagamshelwano neengcali kunye namashishini. Leyo into inceda abafundi ukuze bafumane amava nokuvula amehlo kumathuba akhoyo kwiimarike. Okwesithathu, ndingathi iidyunivesithi neekholeji zifundisa ukusetyenziswa kobuchwepheshe bale mihla, ngoko ke kuvula amathuba amatsha kumashishini asekelwe kwezolimo.

Ndiza kuqinisekisa ukuba bonke abasebenzi bafumana uqeqesho kwezokhuselo. Ukufundiswa ngezinto ezifana nokusebenzisa imitshini ngendlela efanelekileyo, ukubeka izilumkiso kwiindawo eziyingozi, kunye nokugcina izikhumbuzo zokukhusela kwindawo yokusebenza. Uqeqesho ke kwafuneka lube rhoqo ukuphucula ulwazi labasebenzi. Okwesibini, ndingathi ndiza kuqinisekisa into yokuba izixhobo zokukhusela ezifana nezambatho zokukhusela, izivalo zokukhusela amehlo, izikhephe zokuphosa, kunye neemaski zowufihla uthuli ziyafumaneka kubasebenzi. Ezi zixhobo zibalulekile ekunciphiseni umngcipheko wokulimala kunye nokugula.

Ziitapile, uyakwazi uthatha inxalenye yala mehlo eetapile zize zikhule zibe ziitapile ezintsha. Okwesibini, ndingathi yijinja, amahlumela ayo ke phaa kwiingcambu anokutyalwa ukuze akhule abe yijinja entsha. Igalikhi, ezaa nzwane zegalikhi zinokutyalwa phantsi zize zikhule zibe yimifuno emitsha. Okokugqibela, ndingathi litswele, ezi ndawo zilapha kwintswele ngaphantsi kweengcambu zingatyalwa zikhule kwakhona. Kubekho neli tswele kuthwa lihlaza, unokusika intloko ukuze utyale iingcambu zayo kwaye ziya kuphinda zikhule.

Inkqubo iqala ngobisi olutsha rhoqo lwenkomo, igusha, okanye lwebhokhwe. Kubalulekile ukuba ubisi lube kanti luhlambulukile kwaye lusafudumele malunga namaqondo angamashumi amathathu. Ukufaka i-starter culture, i-starter culture ke ziibhakthiriya ezilungiselela ubisi, zenza iasidi yelaktikhi. Le nkqubo itshintsha indlela ibisi elime ngayo kwi-pH, ilungiselela ukuba liqine. Ukufaka irenethi, irenethi sisongezo esenza ubisi luqine, lohlulelwe phakathi kwee-curds ne-whey. I-curd yile nto iza kuba sisonka samasi, kanti i-whey yinkunkuma yolwelo.

Izifo kwizilwanyana ziye zikhokhelele kwilahleko, njengezifo zochwane, umlomo, njalo njalo. Ziye zinciphise imveliso yobisi, zibangele ukuba izilwanyana zife okanye kufuneke ukuba zixhelwe phambi kwexesha. Okunye ke, ndingathi ukuba ukutya ukuba akukho semgangathweni oko kungenza ukuba izilwanyana ziye zingavelisi kakuhle, oko ke kunciphisa ingeniso. Enye into ke yimvula engapha komlinganiselo, imbalela, okanye amaqhwa aye onakalise amadlelo nokutya kwezilwanyana okanye ulwakhiwo lwefama.

Iidyunivesithi zinika abafundi ulwazi olunzulu ngeendlela zanamhlanje zokulima, ezibandakanya ubuchwepheshe banamhlanje, ulawulo lwemithombo yendalo kunye nezifundo ezifana nezengubo, isichumiso, kunye nokhuselo lwezityalo. Okunye ke ulimo lulusisiseko soqoqosho kumazwe amaninzi. Ke ngoko uqeqesho lwamaziko emfundo ephakamileyo lunceda ukunyusa umgangatho wemveliso kunye nenzuzo yabalimi.